Matsholo a ho susumelletsa banna hore ba etele ngaka hore ba itlhatlhobe kgafetsa, a etsa ho lekaneng, ke bona a thusa le ho boloka setjhaba hobane motseng ona e ke leng ho ona. Banna kapa bontate ba motse o ba kgona hore baye ba etele ngaka ba lo bona ngaka, ba se ba kgona hore motho ha a kula, a sa ikutlwe hantle mmeleng, a tsamaye a ye clinic-ing a lo bona ngaka kapa yona nurse-e hore e mo hlahlobe hore o ikutlwa jwang. Le ha e se bona kaofela empa diperesente ke bona ehlile di phahama.

Diente ha di kotsi ausi, empa di boloka ngwana malwetseng ao re sa tsebeng, di thusa ngwana ho hola ka tsela e hantle eo a tlametseng hore a hole ka yona, le hore masole a mmele wa hae a kgone ho lwanela malwetsi a teng mmeleng. Diente di fa ntho e re reng immune system matla a hore a kgone ho lwana le bolwetsi bo teng mmeleng wa ngwana, mme di tshireletsa haholo malwetse ha hona diente tse etsang bana bokotsi.

Jwalo ka mooki sepetlele, ke sa tlo kgona ho thusa batho ba kulang kaofela ke le mong dingaka di so fihle. Ke tla nne ke ba ntshe bodutu ka ho ba tshehisa, ka ho ba kgothatsa le ho etsa ho hong ho ba ntsha kelellong eo ho fihlela dingaka di fihla.

Nna nka kgetha ho ya clinic-ing ya mmuso. Nka mpa ka ema nako e telele ho na le hore ke patale tjhelete e ngata eo ke se nang yona ya private, ho teng ke ntse ke tlo thuswa le ha fela ke eme nako e telele fela thuso yona ke tlo ifumana. Nka mpa ka ikela clinic-ing ya mmuso sefapano.

Nna, sebakeng seo ke dulang ho sona, mananeho a ho enta a ya re fihlela. Re tseba ka hore re tla ba bona ba hlomile ditentenyana tsa bona pela moo re fetang teng hangata. Ee, bohlokwa ba ho enta ke ya bo tseba. Ho enta ho fa masole a mmele matla a hore a lwane le malwetsi afe kapa afe a mmeleng, a mmeleng wa hao.